Nthwena e ka senya motho kelellong le mmeleng ka hore motho enwa o tla ba sa sisnyehe, a dutse a shebane le founu ho sena sa a se etsang. Mme kelello ya motho e qala ka e qalella ho senyeha ka hore ha sa shebane le ditaba tse ding tsa bophelo, o sa shebane le hore a dule a ntse a bapala game letshehare kaofela.

Re ne re ile parakeng le bana ba hae, mme itse ha re fihla ho na le dipapadi tse re neng re di bapala moo. ne re nna ne ke ratile papadi ya ha o ya ka metsing ka letamong ke lo tola. Mme ke ile ka thola motswalle ka moo mme la kajeno letsatsi ntse re le mmoho le motswalle wa ka.

Ke lakatsa hore nka bapala netball-o, empa ha jwale nka se kgone ka baka la maemo ao ke leng ka hare ho ona. Yona kea e lakatsa nka re nka e bapala haholo ka ha e ne le yona papadi e neng ke e rata.

O ka ruta ngwana hao hore le bapale bolo le yena kapa wa re a kenele dipapadi sekolong kapa tsa seterateng tsa motse. Mme o ka mo kgothalletsa ka hore o dule o ntse o ya le yena hore a nne a bone hore wa mo support.

Ee ke dumellana le senana hobane le rona re le baahi ba Afrika Borwa. Re lokela hore ha re bapala dipapadi tsa matjhaba-tjhaba hore le rona re tse re kgone ho tsejuwa ke dibapadi tse ding tsa ka mose.

Le le baahi ba motse wa heso re ne re kopa support-oro ya support-o ya lona, ka ha re le ba motseng wa re lo e re lo ya ka papadi ya rona ya bolo. Mme re hloka tshehetso ho tswa ho balatedi ba rona, mme ho tla ha balatedi ba le teng ho tla tswa koloi ya pele mme koloi ya pele e tla patallwa ke ke mokwetlisi wa rona, ya bobedi e tla ba balatedi ba ipatallang yona, kea leboha ho menahane.

Ke game ya di-balloon-u, game ya di-balloon-u o beha di-balloon tsa mmala o mofubedu ho tsa mmala o mofubedu. Tsa mmala o mo sehla ho mo sehla, tsa mmala o mo tala ho o mo tala. Mme ha di se ha o nyalantse di feta hlano dia dia thunyeya mme di bula sebaka.

Moetapele ke ne ke botsa hore na sehlopha se hlokang se hlokang dintho tsa ho bapala ke se feng? Mme re ka se fumana jwang sehlopha seo? Se sehlopha seo se ikarabella ho mang?

Nakong eo ke sa bapalla dipapadi, ke ile kea thola meda-e wa silivera ho lefatsheng la ka papading ya netball-o nakong eo ke sa le primary e nyenyane. E itse ha ke nyolohela sekolong sa secondary, ke ile ka tlohella ho bapala papadi ya netball ka ya bolong ya maoto. Mme le bolong ya maoto ke ile ka win-a di-medal tsa kgauta. Ka hoo ke ikutlwa ke le motlotlo ebile ke kgotsofetse. Ke kgotsofetse haholo ka ha di ntse ke di behile e ntse e le ntse le di teng.

Tsena tsohle ha di ka ba tsa atleha hoba le kajeko le bo rakgwebo. Bo rakgwebo ba banyenyane ba ntse ba sa ka ba kgona ho una melemo. Mme le mesebetsi e ntse e le siyo, ka ha le selemong sena mesebetsi e ntse le siyo ka ha papadi ya bolo ha ekaba ya re tlisetsa diphethoho hohang.

Sebapadi sa bolo ya maoto so ke sa rata ke ngwana enwa a monyenyane o lebitso la hae hothweng ke Relebohile Mofokeng. Relebohile Mofokeng ha fihla ka lebaleng o etsa ntho ya hae, ebile o etsa hore papading e nngwe le ngwe ae bapala, a dule a na le goal. Relebohile Mofokeng wa e bapala o bapala bolo ya manto ka boqhetseke. Ebile ha e bapala ekare wa ikgantsha nyana hore o tseba se a se etsang ka hara lebala.

Ho ka qalella ho wa tho dipapadi tsa ka mose di tle di tlo bapala le team ya rona ya Afrika ya ha South Africa. Mme hona di dihlopha tsa bolo di ka qalella ho reka dibapadi tse tswang ka mose. Mme hona ho ka etsa hore batho ba tswang ka mose ba be teng ba bapalang bolo Africa.